Uma kwenziwa imicimbi wezemidlalo wamazwe njengamazwe aseNingizimu Afrika like njengamazwe eNingizimu Afrika, kudala izihlobo eziningi zemisebenzi. Lokhu kuhlanganisa imisebenzi yokuphatha umcimbi efana nokuphatha izinkonzo zokubhalisa ukudlela abadlali nababukeli, nezokuphatha izinkundla zemidlalo. Kukhona futhi imisebenzi yezokuphepha okuphathwa kwezokuxhumana nezokuthengisa lapho abantu bexhumana khona nababukeli kanye nabathengi. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi nje yezokuthutha kanye nezokuthengisa amathikithi nayo idalwa njengoba udinga abantu abaningi ukufika kumcimbi. Lokhu kudala amathuba emisebenzi kubantu abaningi emiphakathini ehlukahlukene.

Amagemu aku-inthanethi angasiza abafundi ukuthi balungiselele imisebenzi yesikhathi esizayo kwezobucwepheshe noma ezimbonini ezidijithali ngokubafundisa amakhono okuxazulula inkinga. Ukusebenzisa kweqembu like ukusebenzisana kweqembu kanye nokucabanga ngokuhlakaniphile. Lokhu kubasiza ukuthi bathuthukise amakhono okuphatha izinhlelo. Ukuphendula ngokusheshisa ezimweni ezinzima futhi benze izinqumo ezifanele yabo. Abafundi bayafunda nokusebenzisa i-software. Imikhiqizo yokudlala kanye namathuluzi yabo ezobuchwepheshe. Okwenza kube lula ukuhlanganisa amakhono abo kwezinye izimboni ezidijithali ezidinga amakhono yabo .

Ukuqhathanisa, ukuqhathanisa phakathi kokubhuda nokudlala ibhola likanobutshuzwayo. Zombili lezi zinto zinezinto ezihlukile ezithuthukisa impilo yomuntu. Ukubhuda kukhuthaza imisipha, kwandisa unxilo lezinyawo futhi kunikeza umuzwa wokuthokozisa kanye nokukhululeka. Ngokuphambene ibhola likanobhutshuzwayo kuthuthukisa ikhono like lokusebenza kweqembu. Izinzwa futhi kumema izivuno eziningi ezivela ekugxileni nasekusheshiseni umzimba. Konke kubalulekile futhi isinqumo singenziwa ngokwezifiso zomuntu yabo. Komuntu ofuna ukucasula, ukubhuda kungaba yinto efanele, kodwa uma ufuna ukubambisana nezinye, ibhola likanobutshuzwayo liba nezinzuzo ezikhulu.

Abafundi bangase balahlekelwe uku-consentrate-a ngoba kuyadinga ukuthi ngesinye isikhathi abafundi bakhohlwe kancane ngey'nqwadi bathi ukupholisa umqondo ngokuthi benze ezemidlalo. Futhi kunabafundi laba abadalelwe ukuthi basebenzise amakhono. Ukuze bakwazi ukuthi babone amakhono abo kumele kusetshenziswe yona indlela yokuthi abafundi kudlalwe esikoleni ukuze babone amakhono abo abazokwazi ukuthi bawathuthukise nanoma kunoma kuthiwa isikole asisebenzi.

Uma isikhungo semidlalo kulimala ngenxa yesimo sezulu esingesihle, kubalulekile ukuhlela uhlelo oluphuthumayo. Okokuqala, kubalulekile ukuba nezinhlelo zokulungisa ezisheshayo ezifana nokuxhuma izinsiza zokuthutha abantu ezindaweni eziseduze nezikhungo zokusebenza. Bese kudinga ukuba necebo lokubuyisela izakhiwo esimeni esifanele ngokushesha. Ngokubandakanya-ke abasebenzi abakhethekile-ke nezinsiza zakhona. Kungaba usizo futhi ukuhlinzeka ngezinhlelo zokudlala ezikhawulele noma ezimotweni ukuze umphakathi uqhubeke nokusebenzisa like izikhungo ngisho lapho kulimala izingxenye ezenkulu.

Kufanele ukuthi kulandelwe izinyathelo. Okokuqala nje kungaba ukukhetha i-device yokurekhoda, ukulungisa indawo yokurekhoda. Kumele ingabi nomsindo. Qala ukuqopha-ke, ebese uyayihlela ividiyo, bese ividiyo-ke uyayifaka, uma usuqedile. Ngale ndlela uzoba nevidiyo elungiselelwe kahle futhi efanele ukwabelana ezinkundleni zokuxhumana.

kakhulu kwabantu abasha bangakithi ngoba kuqinisa impilo yomzimba, kufundisa ukubambisana futhi kukhuthaza ukucabanga okujulile. Lokhu kudlala ukuhilela ukuhlela, ukuxhumana, kanye nokufunda ukuhlangana nezimo ezinzima okuyizinto ezibalulekile ekuphumeleleni ezimpilweni yabo zabo. Futhi imidlalo isiza ekunciphiseni izingozi zokuhlupheka kwezemizwa kanye nokuqindezeleka. So, njengoba-ke abantu abasha bethola indlela yokuphila ngokuzivocavoca nokuxhumana nabanye. Lokhu kubathuthukisa kakhudlwana kube yindlela yokuphila.